E nna motshameko o e leng gore o itlosa bodutu, mme ebile o kgona go tshameka ka nako ya gago e nngwe le nngwe eo e batlang.

Ee, go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko ka gonne batho ba bantsi ga ba na nako ya go ya ko meraleng ya metshameko ga ba na nako ya go ya go lebelela metshameko, ba e lebelela mo megaleng ya bone ya matheka, ba bang ba tshameka, ba e tshameka mo megaleng ya bone ya matheka. Seo se dira gore ba feleletse ba boloka nako ya bone.

Ga e rute batho sentle metshameko ena ya eleketeroniki e aketsa batho mme e dira gore metshameko eo bathong ba e itseng e e tumileng segompieno e s'ka shebelelwa e s'ka lebelelwa ke batho ba bantsi.

Selo se ke se ratang ka metshameko ya seileketeroniki ke gore e boloka nako, e dira gore motho a dule a na le nako, mme ebile o kgona go tshameka metshameko eo ka nako e nngwe le nngwe fela e a batlang.

Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tshwanetse o nne le data, metshameko e o ka e tshamekang mo inthaneteng ke metshameko e e tshwanang ka di-Betway, metshameko e tshwanang ka ya dikgwele tsa dinao jalo .

O ka feleletsa o sentse nako e ntsi mo go yone, mme o feleletse o sa dira ditiro tse o tshwanetseng o di dire tsa selegae.

Motho a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e ko godimo a ka nna a reka data e leng gore o batla go tshameka metshameko ya inthanete fela ka yone, mme re a itse gore mme metshameko ya internet fa o e tshameka bosigo e boloka data go fetisa fa o e tshameka motshegare.

Lebaka le le dirang gore metshameko ya internet e bo e se teng bogologolo ke ka gonne bogologolo go ne go se na inthanete, go ne go se na megala e na e botlhale ya segompieno, mme ebile metshameko ya internet e tokafatsa matshelo a rona ka gore bolokela nako, re kgona go dira sengwe le sengwe se re se batlang ka nako tsa rona.

Ke dikotsi tsa go utswetswa madi, mme ga o tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tshwanetse gore o netefatse gore ga o ntshe sepe sa gago sa ko bankeng, e ka nna ya nna nomoro ya gago ya ko account number or sengwe .

Gonne ko magaeng batho ba ko magaeng ga se gantsi mo ba dulang ba na le data teng, mme go feleletsa go nna thata gore ba ka tshameka metshameko ya internet. Metshameko ya mo inthaneteng e leng gore e bonolo gore o ka e fitlhela ke metshameko e tshwanang ka ya dikgwele tsa dinao le Betway.

Nka bopa metshameko e jaaka kgwele ya dinao eo batho ba tla feleletsang ba ikgapela meputso, eo batho ba tla feleletsang ba ikgapela meputso ya madi go tswa mo go yone.

Di ama batshameki ka tsela e sa siamang gonne motho o tlabe a feleletse a dirisa nako e ntsi mo metshamekong ya eleketeroniki, mme a feleletsa a sa dira ditiro tsa gage tse a tshwanetseng a di dire. Seo gape se ka dira gore motshameki a ka feleletsa a na le bothata ba matlho ka gonne o tlabe a shebile sekirini sa phone nako e telele.

eo e tla thusang motho gore a dule a itekanetse mo mmeleng ke a itekanetse nako e e leng gore o tla tshameka metshameko ya inthanete ka yone mme fa nako eo e fela a tswe mo metshamekong eo ya inthanete a dire sengwe gape seo se tla tokafatsang botshelo ba gage le monagano wa gage.

E thusa menagano ya bana go bereka sentle, ba dule ba nagane sentle, ebile menagano ya bone e bereke sentle. E ba thusa le gore ba dule ba le matlhagatlhaga mmele ya bone e dule e itekanetse.

Ke motshameko o tshwanang le kgwele ya diatla le motshameko o tshwanang le kgwele ya dinao.